Ditlhabololo tse di ka nnang teng mo isagong mo thekenolojing tse di ka tlhagelelang di ka tokafatsa mokgwa wa go ithuta o le kgakala tse di tshwanang le AI kana artificial intelligence le turtoring boards. Ditlhabololo tseo di le pedi go raya gore morutwana go sa kgathalesege gore ke nako mang le gore o ko lefelong, le le feng dipotso tsotlhe tsa na leng tsona o kgona go fitlhelela dikarabo tse di maleba ka yone nako eo.

Go gatelela maikutlo go na le boammaruri, ditsela tse dingwe tse di dirisiwa go tsietsa babadi ke go tsaya ka sejatlhapi go the ke information e diragetseng ko mafelong a mangwe ba e tsaya ba e fetola ba e dira o kare ke selo se se diragalang mo lefelong leo go dulwang mo go lona.

Batho ba fitlhelela tshedimosetso ka bonako ka gonne dikgang di ananya ka lebelo le le kwa godimo. Mo nakong ya segompieno bontsi re na le se se bidiwang smartphone re kgona go fitlhela dikgang ka bonako mo social media-eng jaaka bo WhatsApp, Facebook, Twitter. Mme go nna thata go farologanya magareng ga dikgang tsa tota le tsa maaka.

dikgwetlho tse ba lebanang le tsone tsa go tlamela ka diteng tsa dipuo tse di farologaneng e ka nna go tlhoka ga matlhole, kana di-resources. Go tlhaela ga babui le ba dipuo tsa selegae kana di-translators, tseo di le pedi ke dingwe tsa dikgwetlho tse e leng gore didiriswa tsa go fetisa tshedimosetso di lebana le tsone.

Ke akanya gore e na le seabe se sa siamang ka gonne bontsi jwa batho mo inthaneteng ga ba fitlhelela dikgang tse di rileng ba taboga ka tsona ba ise ba batlisisi gore a ke ka tota ke nnete kana ke maaka, o fitlhelele dikgang tsa teng ke lereo la sejatlhapi gote di a trender.

Data ya di-gig di le lekgolo masome a marataro, ke yone e ka ntumedisang ka bo ka e dirisa kgwedi yotlhe. Godimo ga moo ke ka rata gore e tsene ka letsatsi la pele la kgwedi e nngwe le e nngwe.

Ga ke nagana gore ke selo seo se maleba, jaaka rona baagi ba naga ya Aforika Borwa gonne go le gantsi ga re streamer dilo tsa ko dinageng tse dingwe re feleletsa re iphitlhela re le mo kganyeng ya gore re lebala ka ditso tsa rona ko re tswang teng le ko reyang teng. Re feleletsa re lebala ka mokgwa o matshelo a tshelwang ka teng mo nageng ya rona, re feleletsa re iphitlhela re batla go dira dilo tseo di diriwang ko dinageng tseo le lebetse melao le ditso tsa rona.

Ka go dirisa ditsela tse tharo tse di latelang ya pele e le geological and context aware system, ya bobedi e le real time translation AI mme ya bofelo e le multilingual interfaces.

Thekenoloji ya tlhaeletsano e tlhotlheleditse go anamisiwa ga dikgang mo metsweding ya tshedimosetso e e gatisitsweng ya dijithale le ya seromamowa. E e tlhotlheleditse ka tsela e e siameng, gonne go sa kgathalesege gore a o tshwerwe kuranta kana mogala wa gago wa letheka kana seyalemoya rotlhe ga go fitlhelela dikgang tse go buiwang ka sona tsa letsatsi.